Hayini bantwana, hayini. Kaloku thina singabantu sisuka kumakhaya ngamakhaya ohlukeneyo. Abanye abantwana basuka ebutyebini kwaye ke abanye abantwana ke amakhaya wabo awathathi ntweni. Ngoko ke kubalulekile ke ukuba ungaze ukugezele omnye umntana ohlelelekileyo. Kloku urhulumente akenzanga mpazamo ngokuthi kuphakwe ezikolweni ukuze abantwana abalambileyo bakwazi ukutya, ngoba kaloku kucingelwa naba basuka kumakhaya ahlelelekileyo ukuba nabo bakwazi ukuxhamla base, base, base ukutya phantsi kwempumlo.

Umyeni usenokumxhasa umfazi wakhe ngokuba asoloko ehleli ecaleni kwakhe, amkhuthaze, amenzele izinto nje ezincinane ezizizidingo zokuba umfazi wakhe azive ekhuselekile kwaye ethandwa.

Ewe, aboncedo lwezonyango lokuqala bayalufumana uncedo olwaneleyo lwengqondo kuba kaloku phambi kokuba benze umsebenzi wabo baye baqale bayokuqeqeshwa.

Mna ndithi masenze okulungele isimo sethu, sibathathe abazali bethu xa bekhulile bebadala siyobafumanele uncedo kwindawo yabantu abadala ngoba phayana bayakwazi ukunakekelwa kakuhle. Ixesha lokutya kwakunye nexesha lokutya iipilisi zabo liyabekwa phayana.

Imiphumelo yocwangcisontsapho, ngamanye amaxesha xa umntu ongumama okanye umntu obhinqileyo eza kubeleka iziphumo isisu siye siphucuke ke ngamanye amaxesha kodwa ke kuye kuxhomekeke ukuba besinjani isimo somntu lo ongumama ebelindele ukuba nomntana. Kodwa ke kuyaxhomekeka, ngamanye amaxesha izinto ziye zihambe ngendlela ngamanye amaxesha izinto ziye zingahambi ngendlela.

Hayi makazi, awunokwazi umane undenzela lo mxube rhoqo ngoba kaloku akhange siwunikwe ngugqirha kwaye asinaso isiqinisekiso sokuba uza kusebenza kangakanani na apha kum. Lo mxube asiyazi ukuba unganwenwa sande isigulo sam segazi, ngoko ke ndicela siqale sive kugqirha na ukuba ndingakwazi ukuwusebenzisa lo mxube.

Iikliniki zikude, zikude nje ziyagcwala kwaye ke oogqirha bathatha ixesha labo unyanga izigulane.

Ibazisela ubunzima ngokuba baye bangamthathi njengomntu gqibi, benze intlekisa ngaye ngokuba kaloku bayambona ukuba uphazamisekile ngokwasengqondweni.

Hayi, abekho abantu abaqeqeshwe ukunceda abantu ngempilo yengqondo kwikliniki yendawo endihlala kuyo kwaye ke ndingacebisa ukuba kuzanywe oogqirha. Kwaye ke abantu abanengxaki ngokuchukumiseka kwengqondo kwikliniki babe necandelo labo lodwa, badityaniswe noogqirha abaqeqeshiweyo ngalo mba ukuze nabo bazive bekhuselekile, bafumane uncedo oluphangaleleyo.

Kweyam ingqondo ndiye ndivuye xa ndisiva umntu athethe loo nto ngokuba kaloku kuyabonakalisa ukuba uyinakekele impilo yakhe. Mna iyandichulumancisa loo nto ukuba rhoqo umntu akwazi uyokuzivavanya isimo sempilo yakhe.

Ndibona ukuba kungcono ndimse kwikhaya labantu abadala ngoba kaloku phayana uye adibane nabantu abaqeqeshiweyo ukwenza umsebenzi wabo okanye ukujongana nabantu abadala abanengxaki yokulibala.

Andizange ndihlale ezilalini ngaphambili, ndingumntu okhulele edolophini ngoko ke andinalo ufifi okanye ulwazi ngabantu abasezilalini ngokuzilungiselela xa kusiza izikhukhula.

Kukuthunyelwa koogqirha kwiindawo zasemaphandleni, bangene imizi ngemizi bezama ukuxilonga nokulolonga benika uncedo abantu abaludingayo uncedo lwempilo.

Ewe, ibaluleke kakhulu ikhondom xa abantu besabelana ngesondo ngoba kaloku iye ikhusele izifo ezifana ne-HIV, nee-AIDS, ii-STI. Kwaye ke ukuba ungumntu ongumama wabelana nesondo nomntu ongutata kwaye ke awukho kwixesha elilungileyo ukuba ube nomntana xa usebenzisa ikhondom uye ukhuseleke nakananjalo.

Andizange ndizive nangoluphi uhlobo, ndaziva ndisengulowaa umntu wayekade enguye.

Hayi, akunjalo. Ezilalini ndicinga uba ukuba isisabelo siye sithathe ixesha elide, isisabelo ezingxamisekileyo ukufika elalini. Kwaye ke edolophini noko zithatha ixeshana ukuze zifike kodwa ke kuxhomekeka indawo ohlala kuyo kwalapho edolophini.

Okokuqala singabantu siyazenza iimpazamo kwaye ke xa uyenzile impazamo kulapho ukwazi khona ukufunda impazamo oyenzileyo ukuze ungaze uphinde uyenze impazamo. Kodwa ke loo nto ayikuyaleli ukuba ufikelele kwizigqibo zokuba ufune uthabatha ubomi bakho. Khangela uncedo, thetha nomntu omthembileyo wabelana naye nengxaki othe wajongana nayo. Ibe ngumntu omdala okanye nokuba ngumhlobo wakho yena ayigqithise kumntu omdala kodwa ke isisombululo siya kuvela nakanjani na.

Kubekwe okanye kuxhonywe iipostara kwiiklinikhi ngeekliniki ezithetha ngokungavumelekanga kwe-GBV.

Njengotishala ndingakhangela omnye wabafundi ohlala kufuphi nomfundi lo ukhulelweyo ndimnikezele imisebenzi naye axhamle kwinto ebifundwa namhlanje kwisikhululo okanye egumbini lokufundela.

Into yokuqala endinokuyibuza ndingathi, uphi umntanam?

Kukuzivavanya, uye koogqirha abakhulu bakuxilonge.

Uxinzelelo lwengqondo kulapho ingqondo igcwele izinto ezinintsi ezenziwa kukucinga nzulu okanye ukucinga izinto ezinintsi ongakwazi ukumelana nazo ngamanye amaxesha. Loo nto ke luxinzelelo lwengqondo.

Ingcebiso endinokuzinika uluntu okanye urhulumente okanye imibutho yabucala ukuze kuncitshiswe umngcipheko wemililo ematyotyombeni, ndingacebisa ngelithi yonke imizi mayibe nee-fire extinguisher. Ukuze mhla kuqala umlilo kuloo mzi uthile baphume abahlali nee-fire extinguisher zabo kuyocinywa kuloo mzi.

Njengomntu oyindoda ndiya kane kwiziko lezempilo ndiyokuhlola ngonyaka ngoba ndinesikholelo sokuba umntu kuyafuneka ezihlolile rhoqo emva kweenyanga ezintathu.

Andifuni kuphosisa akukho nto endiyaziyo ngeNovember Campaign. Enkosi

Uluntu kunganyanzeleka uba siluxelele ukuba umntu ngamntu onentsholongwane kagawulayo uyafana nabanye abantu. Ukuba iipilisi zakhe uzitya ngendlela eyiyo kwaye ke abukho obunye ubungozi obunokwenzeka, naye uyokuphila iminyaka eminintsi efana nabanye abantu.